Ka phone o se o kgona ho latela di-parcel e le ho di-tracker, dilo tsa hao ha bonolo fela. Ho netefatsa hore di fihlile kapa di hokae, ho kgona ho ba ho ba le ho lahlehelwa kapa ho se tsebe hore ana di tla fihla neng. O kgona ho truck-a ho nka dijo le dithuto tse tse ding tsa ka ntlung o le hae ho sebedisa di app tse fapaneng. Sena se boloka nako le matla, hape se etsa ho re ho reka ho be bonolo le ho feta.

Ha motho a batla ho bala ditaba radio-ng, o ka mo eletsa hore a qale ka ho itlwaetsa puo e nepahetseng le mokgwa wa o ho bala ditaba. Haholo-holo ho ela hloko ho bitsa mantswe ka nepo, le ho sebedisa matshwao a puo ka tshwanelo.

Mashodu a ile a re tsenela mme a nka decoder ya rona. Dintlha ke tsena, ke nomoro ya decoder le nomoro ya mohala moo re ka fumanehang ha hona.

Ho etsa hore puo ya heno e kenyelletsa, ho ka etsa tse latelang. Ho kopa ho kopa kopanelo ba tlo ba buang puo eo ba ka ikopanya le platform tsa ho shebella ho kopa hore puo e bona e kenywele le tsone. Ho theha ditaba ka puo eo. Ha o na le ditaba tse ngata tse entsweng ka puo eo. Di-platform di ka bona boleng ba ho e kenyelletsa.

Motho, motho e sa fumaneng monyetla wa ho shebella ntho e itseng ka nako e itseng. A ka sebedisa mekgwa e meng ka ho fumana ditaba kapa boithabiso jwalo ka ho shebella hape di-platform tsa internet. Ho sebedisa di-DVR ho record mananeo kapa ho fumana ditaba ho tse ding mehlodi e meng.

O ka ba eletsa ka ho ba bontsha melemo ya mokgwa ona o motjha wa ho patala le ho ba ruta hore o sebediswa jwang. Hlalosa melemo bonolo le lebelo. Bolella bareki ho re ho patala ka mohala ho potlakile ebile ho bonolo ho feta ho sebedisa tjhelete kapa karete ya banka.

O ka fumana di-hotspot tsa Wi-Fi tsa setjhaba dibankeng tse kana. Di-restaurant-eng, mabenkeleng, di-library le dibankeng tsa setjhaba tse kang dibaki le diofising tsa di-library-ing.

Playlist ke lethathamo la dipina di-video kapa di-file tse ding tsa mamelang, bonwang tse hlophisitsweng ka tatelano e itseng hore di tle di bapale ka ho latelana. Di fumaneha ditshebeletsong tsa mmino wa internet. Jwalo ka Spotify, Apple Music, YouTube Music, moo o ka e kopelang kapa wa fumana di-play list tse seng di ntshwe.

Ho boloka data e turang sebedisa Wi-Fi ha ho kgoneha. Thoma ho sebedisa e ya cellular ha Wi-Fi e fumaneha haholo dibakeng tsa setjhaba kapa lapeng. Sebedisa di app tse bolokang data. Ho na le di-browser le di-app tse ding tse etseditsweng ho fokotsa tshebediso ya data ha ntse o di sebedisa.

E entsweng hantle nakong e fetileng. Dipontsho tsa setso le history tse kang mekgabiso ya matlo, mabone mono ba mafika le dipontsho tsa bohlokwa ba setso. Di ne di etswa ka boqhetseke bo boholo. Mme di bontjha botebo ba tsebo le kutlwisiso ya setjhaba. Tse entsweng hantle matsatsing ana. Dipontsho tsa tswelopele le technology tse kang marangrang a ditsela. Mehlano ya kajeno le dipontsho tsa digital di bontsha kgolo le boqhapi.